Lephesenti elingakanani ukukhuphuka kukaphethiloli elithinta ngqo izindleko zokusebenza kwamatekisi. Lokhu kuzosiza ukubona ukuthi ukunyuka kukaphethiloli kuyimbangela eyinhloko yini noma kunezinye izizathu. Ingabe kukhona okunye okushintshile ezindlekweni zokusebenza ngaphandle kukaphethiloli? Isibonelo izindleko zokulungisa izimoto, izingxenye ezisele, umshwalense noma amaholo abashayeli.

Mshayeli mshayeli ngiyacela. Ngiyacela mshayeli, ngicela wehlise isivinini. Ngithukile manje mshayeli, angisazizwa kahle. Isivinini ohamba ngaso isiphezulu kakhulu. And ngicabanga ukuthi nabanye ozakwethu nabo, la sebethukile nabo mshayeli. Siyabona impela ukuthi uyakwazi ukushayela but besisakucela ukuthi wehlise kancane. Kancane, mshayeli, cela udrayive.

Singabantu abaningi siyathinteka kakhulu lapho kuphakama khona amanani kaphethiloli. Kungabangela ukuthi abanye abantu bacabange kabili ngokusebenzisa izimoto. Njengami ikakhulukazi uma ngihamba amabanga amade noma ngisebenzisa imoto nsuku zonke. Kwabanye, kungasho ukuthi kufanele banciphise uhambo abaluhambayo basebenzise izinto zokuthutha zomphakathi noma bahambe ngezinyawo.

Ukuthenga amathikithi noma ukusebenzisa ama-system akukhona imali yokugibela eNingizimu Afrika, ikakhulukazi ezokuthutha zomphakathi, njengama bhasi, amathekisi nezitimela. Kungahluka kakhulu, kuye ngohlobo lwezethutho kanye nendawo okuyo.

Abantu abaningi bahamba ngezinkathi ezifanayo okwenza amabhasi agcwale kakhulu futhi kungabikho isikhathi esanele. Lokhu kungadala ukubambezeleka nokungakhululeki bese okunye abanye imisebenzi yabo ibaphoqa ukuthi bangene sekuhlwile, lapho amabhasi asuke engasebenzi, okuphoqa ukuthi kumele bahambe ngezinye izimoto ezingakwazi ukuthi ziba finyelelise la abasebenza khona.

Izimali ezikhokhelwa zengeza ezindlekweni zokusebenza zezokuthutha, umgwaqo. Nakuba kungase kubonakale kuyizindleko ezincane kumthengi, ezinkampanini ezithwala impahla, lezi zimali zingaba inkulu kakhulu uma zihlangana ikakhulukazi ezindleleni ezinde noma ezitholakala kakhulu. Izinkampani kufanele zihlale zibheke lezi zindlela futhi zizifake ekubaleni kwazo ukuze zigweme ukulahlekelwa inzuzo.